Motho ya kgonang ho ba mampudi wa dipapadi tsa boto kapa dikarata, o na le bokgoni ba hore o kgona ho sebedisa kelello ya hae tjhatsi, o kgona ho nahana ka pele, mme o kgona ho lepa dintho. Hona ha se bokgoni boo bohle re nang le bona, ke ka hoo re sa kgoneng hore kaofela re di bapale.

Ke ne ke bapala debate sekolong, hana mono e la re ha re ile ditlhodisanong ka sekolo, ke ile ka iphumanela motswalle eo le hana jwale e ntse e le motswalleng wa ka. Re la ra qoqa ka mora ditlhodisano, ra fanana dinomoro tsa rona tsa mehala, mme le hana jwale ka mora lemo tse leshome le metso e mmedi, setswalle sa rona ntse se tswella pele e ka re nna le ena kgale re tsebana. Hona ho la nthusa haholo hore ke bone bohlokwa ba ho ba le di-hobby kapa dintho tse motho o di etsang.

Bana ba tshwanela ho etsa dipapadi sekolong hobane hona ho ba thusa ka kgolo. Ba hola e le bana ba matlafetseng dikelellong, ba hola hape e le bana ba tsebang ho inahanela. Hona hape ho ba thusa hore ba be le dikamano le bana ba bang, mme sena ha se ba hodile se tlo ba thusa hore ba kgone ho tshwarella maqhama ao ba a entseng, ba kgone ho ba le dikamano le ba bang, mme ba kgone ho ba le tshebedisano mmoho le ho arola bophelong. Hona hape ho ba thusa hore ebe batho ba baholo ba tla be ba ikemetse hosane setjhabeng, ka ha ba ba bapala, mme ba tseba hore ho tshebedisano mmoho le ho pheha le batho ba bang ho bolela eng.

Mosebetsi wa sehlopha, o etswa hore ho be bonolo ke tshebedisano mmoho, ho mamelana, ho arolelana hape le ho tshwarisana. Ha re tseba na hore mang o na le bofokodi kae, mang o na le matla ho kae, hona ho ka etsa sehlopha sa rona se tswele pele, mme se be le matla a hore se ka hlolwa. Ka ha tla be re tshwarisana, re sebedisana mmoho, mme ho sena ya batlang ho sebetsa a le mong, hona ho bolela hore le ha re fihla ditlhodisanong ho tla ba bonolo ka ha tla be se re tseba hore na re sebetsa jwang, mme ebile re etsa dintho jwang hore re tshwarisane mosebetsi.

Ha ke tlo qala ho ikwetlisa, ke tla qala hanyenyane hanyenyane ka ho matha, ke nne ke mathe field-ing ya bolo e haufinyana le nna. Hona ke ho etsetsa hore mmele le mesifa ya ka e tlwaele phethoho ena e ntjha e tla ba teng, mme hape hona ho tla nthusa le hore mmele wa ka o tlwaele o kgutlele boemong ba ho ikwetlisa hape. Ho bolelang hore mmele wa ka o tla shahla, o tla ba hantle, mme o tla phela hantle le malwetse a ke ke be a kena ha bonolo.

Rona re le setjhaba, re hloka lebala la bolo, la ho matha, la netball-o, le letamo le ho sesa. Hona ho tlo re thusa hore re kgone ho ikwetlisa le hore bana ba tswe seterateng ba tlohele ho etsa dintho tse mpe. Hona hape ho tla thusa ka ho fokotsa botlokotsebe, botoutu le ho nyamela ha bana, mme hape ho na ho tla re thusa ka hore re dule re shahlile mmeleng, re dule re itekanetse, mme le mmele ya rona e dule e na le bophelo bo lokileng.

Boholo ba dipapadi tse ke bonang batho ba sa di kenelle, ke kolofo le basket ball. Sena se etswa ke hobane ha re na, ditshebeletso tsa teng kapa ona mabala a teng a golofo le basket ball. Hona ho etsa hore ho be thata batjha kapa batho ba ska di kenela, ka ha menyetla ya teng e le e nyebileng haholo.

O sebedisa setswalle sena hore o se o tswele molemo, ka tsela tse latelang. O buisana le bona hore ba o eletse hore o tswele pele o atlehe papading eo o e bapalang, hore ba o thuse hore o be professional o etse tjhelete ka papadi eno, mme le ho thusa hore o ntlafatse tsebo ya hao ka papadi eo, mme hape le hore o ka etsa jwang ho rupella ba bang kapa ho kwetlisa ba bang hore ba tswele pele ka papadi eno eo o e bapalang.